Ndiva kabuhlungu yile nkcazelo ngoba nam kaloku bendinethemba loba ndizawuba nemali. Xa ndizawuva le nkcazelo ngoku andivi kamnandi. Ngoba nam ndinezindingo ezifuna imali njengani. Nithi mandithini ke ngoku kule meko? Ngoba nam besendibhajethile uba ndizawuyisebenzisa njani imali yam. Ndicela sibonisane ukuba senze njani na ngoba ndiyayidinga nam le mali.

Kubi phandle apha. Amaziko ezemfundo awakwazi ukwamkela intlawulo yemali ngesandla ngoba kaloku baninzi abantu abasitowuti. Bangarojwa, abakwazi ugcina imali eziofisini, imali kufuneka ibe sebhankini yesikolo.

Ngoku uyakwazi ukhetha ibhanki afuna upeya ngayo ukuze ufumane imali yakho yegranti, upeye ngekhadi. Kukho nekhadi lakwaEasyPay elinceda abantu begranti ukuba bapeye ningafolanga.

Mna ndiza kukhetha ukuyiboleka ebhankini imali, hayi kulaa mama. Ngoba laa mama yona i-interest yakhe iba nintsi, iba ngu-fifty percent kanti ebhankini sizawuba khona isaphulelo noko.

Abanye kuzube befuna ukuvula ibhizinisi ukuze bazokwenza iprofithi bakwazi ukubhatala ityala. Abanye kuzube kungxamisekile ukuba bafumane imali, umntu ke aqonde uba makavule ikhadi letyala.

Xa uyofuna isicelo sekhadi lekhredithi ebhankini kufuneke uze nesazisi esisemthethweni, ubungqina bengeniso obuyi-payslip nee-bank statement zokugqibela ezintathu, ubungqina bedilesi obuyibhili yombane, amanzi, ungagqithi kwiinyanga ezintathu. Akufuneki ukuba ubhalwe kwimibhalo yabantu abanamatyala. Funeka ube neminyaka elishumi elinesibhozo nangaphezulu, ube nomsebenzi ozinzileyo. Xa uyocela eli khadi kufuneka ucele ikhadi eliqala kwi-entry level.

Abanye bantu xa befuna ikhadi lekhredithi kuzube befuna ukuqala ushishino, ukuthenga iimfuno zabo nokuthenga indlu ngamanye amaxesha. Iyanceda ke ngoba into uye uyifumane kwangoko, awube uyibekela. Ibhanka ke itsale loo mali iyitsalayo ukuphela kwenyanga okanye kwaloo deyithi ube uyibekile wena xa uaplaya.